Ee, kannete ke ye ke bone batho ba basadi ba sa tshwarwe jwalo ka dibapadi tsa bontate. Jwale kannete ke mo tshehetse a moholo papading ena, ebile kea e rata.

Nka ya masepaleng ho yo kenya tletlebo, e leng hore ba ka kgona ho re thusa hore re be di di baka tse ngata hore batho ba kgone ho ikwetlisa lekeisheneng.

Nka mo eletsa hore a botse batho be leng hore ba nka karolo papading eno, hore na ke motjha ofe ba o nkang.

Ke ithutile hore motho enwa a ka kgona hore a fumane batho ba bangata, bao e leng hore ba ka batla ho mo nka hore a lo bapala dihlopha tsa bona.

Ke ithutile hore kannete rugby-ing ho na le tjhelete e ngata e leng hore ba e thola.

Sena se etsa hore mmele ebile o shahlile, ebile o phetse hantle.

Motswalle o lokela hore o ise ngwana hao moo o ba bontshe talente ya hae, e be ka mokgwa oo ba ka kgona ho mo nka.

Ho bohlokwa haholo ho itlhabolla hobane o dula o shahlile mmeleng.

Motho eo ke mo ratang haholo ke sebini sena se binang gospel, o bina ha monate lentswe la hae le mathemalodi.

Ha ho na dibapadi tse ding tse e leng hore, kea di tseba tsa mofuta o jwalo.

Kgale kgale re ne re na le di-game tse leng hore re di bapala kwana toropong dishopong. Ho na le e ngwe e bitswang ka hore ke casino, moo e leng hore o ka bapala ka tjhelete wa fumana eo ka hodimonyana ho eo, empa o ka kgona hore o thole ha o letho, e bang o sa bapale hantle.

Ee, nkile ka bona di-influencer Youtube mane mo di etsang sena, mme sena se ile sa nketsa hore ke ikutlwe ke batla ho sebetsa ka thata sekolong hore ke kgone ho qeta sekolo, ke kgone hore le nna ke tlo renovate-a jwalo ka bona, heso lapeng.

Mathata ke hore meroho ya bona nako e ngwe ha e rekwe, mme hore ba kgone hore ba hlole sena, ba ka tsamaya ba kena ntlo le ntlo, ba bontsha batho meroho eo leng hore ba e rekisa. Mme ka seo, mohlomong ba ka thola motho e leng hore kgale a ntsa a batla ho reka meroho, empa ho sena moo a ka e rekang teng ntle le toropong.

Ketsahalo ena ka nnete ha ya ntshwara hantle. Ha ke na le mantswe ao e leng hore nka hlalosa.

Hore re kgone ho etsa sena, ngwana re ka mo ruta hore, ho teng ho bapalla monate ho teng ho bapalla tlhodisano. Empa lefufa ka nako e ngwe le etsa motho hore a ske a hlola kapa le etsa motho hore a ska bapala ha monate. Ho ruta bana ba rona hore, bapala ho ya ka pelo ya hao, o ske wa ba le lufufa.

Dipapadi di bohlokwa haholo bophelong ba rona, mme ka sena re na le mefutafuta ya dipapadi o motho e mong le mong a ka nkang karolo teng. Re na le bolo ya maoto e bapalwang ke banana le bashanyana, re na le tenese e bapalwang ka letsoho e bapalwang ke banana le bashanyana, rena le rugby e bapalwang ke bashanyana. E mengata mefuta ya dipapadi.

Papadi di bohlokwa haholo hobane, di thusa batho hore ba dule ba shahlile, mmele wa bona o le hantle.

Tjhe, ha ke soka ke bapala di-game founung ya ka hobane, hangata di qeta space founung.

Ke nahana hore mona Afrika Borwa, ba ka ya ba lo bapala le batho ba kwana mose, ba ba bontshe ka mokgoo bona ba bapalang mona Afrika Borwa. Ka mokgwa oo, ke nahana hore ba ka kgona hore batho ba mose ba be le takatso ya ho bapala mona.

Re ka buisana le batswadi ba bang hore ba ntshe ditjhelete mo eleng hore ba tla thusa bana ba bona hore bathole seaparo sa bolo.

Molemo wa ho ikwetlisa ke hore o dula o shahlile, o phela bophelo bo hantle le ha o o dula o le hantle mmeleng.

Ke nahana hore ke ntho e ntle hore motho e mong le e mong a nke setotswana ho matheng comrades marathon. Empa hangata ke ye, ke bona ekare ha e hatelle batho mme sena ke sona se thabisang, empa nna tjhe, nka se nke karolo ho comrades marathon hobane ke na le bothata ba ho kwalana ka sefubeng, ha ke matha.

Ke nahana ke hobane batho ba bangata ha ba ye ba reke dintho tse leng hore di entswe ka matsoho. Hape mohlomong ke hore batho ha ba tsebe ka motho eo, e leng hore o etsa dintho tsa matsoho ebile wa di rekisa.

Ke ne ke ba hlalosetsa hore ho bohlokwa haholo ho kena sekolo, hobane o tlo kgona hore o bale, o tswellise dithuto tsa hao pele, ebe wa sebetsa mosebetsi wa toro tsa hao, ebe o kgona ho thusa ka lapeng.

Nka qala ho bapala papadi, e leng hore ke e rata haholo ka pelo ya ka kaofela e leng tenese, mme ke fumane coach e leng hore o tla nkwetlisa hore ke kgone ho bapala papadi ena, ke dule e le hore ke shahlile.

Sekolong ho na le bolo ya maoto e bapalwang ke bashemane le banana hona letsatsi. Ho na le rugby le netball, ho na le volleyball, di ngata. Nna ke nka karolo ho netball.

Ke rata papadi ya tenese hobane, ke bone e le papadi e monate haholo. E nkentseng hore ke qetetse ke e mong wa mose a bapalang papadi ena.

Ba ka bapala le batho ba mose e le tsela ya ho hlodisana.

Papadi e thibela dintho tse ngata, hobane batho ba ka se tsubi, batho ba ka se sebedise dithethefatsi, jwalo jwalo.

Kannete ha ke soka ke ba poet, empa ke se e leng hore ke ne ke se bona hobane ba bang ba se etsa, ke bona le ka mokgwa o ba se etsang ka teng.

Ee, ho ikwetlisa hwa kgonahala sekolong se ha ho na bothata. Melao ya motho e mong le e mong a batlang ho ikwetsisa a ka kena wa sekolo se seng.

Ee, le nna ke dumellana le polelo ena, hobane batho ba e leng hore ba ile ba hloleha hangata ba se ba na le tsebo e ngata hore ba ka sebetsa dintho jwang. Le morolo se ba na le morwalo o mongata wa hore ba ka fetola bophelo ba bona jwang.

Sekolong sa ka di teng dipapadi tse kang bo chess, bolo ya maoto, jwalo jwalo. Di bapalwa ke baithuti kaofela, e leng dipapadi tseo e leng hore batho ba di thabela.

Ho nka karolo dipapading ho thusa ka ho etsa motho hore a dule a shahlile, a dule a le matla, hape ho thusa ka hore a thehe le setswalle le batho bao o bapalang bolo.